Ndi tou mu vhudza uri khonani yanga nṋe ngoho a thi na zwiambaro zwo bulwaho afho, zwino nṋe hafhu a thi ḓivhi uri ndi nga zwi itisa hani uri ndi ambarevho zwino yelana navho kana ndi songo tsha ḓa naa. Zwi amba uri khonani yanga u fanela u mphindula uri na ngoho ee ḓani no ralo ni si na tshiambaro ngauri nṋe tshiambaro a thi na mara ndi ḓo pfha ndi tshi shona uri a thi na tshiambaro, vhaṅwe vho ambara zwa amba uri arali kha khonani yanga a nga nyitela a nga nyitela a nga nnyitelevho uri na nṋevho ndi ḓiwane ndi khou wana tshiambaro arali a na tshiṅwevho.

Hu na zwiambaro zwa, vhanna vha ambara tsindi kana vha fuka, vha ambara dzi dzi mme dzi thovho na mikumba ya mukumba yo itiwaho yo itiwa nga nga nga zwipuka hu nga vha kholomo kana dzi nngwe kana dzi ndau, ndi mikumba ya hone., vhanna vha ambara yone. Vhafumakadzi vha ambara masheḓo.

Zwi tshi ḓa kha zwiambaro zwa sialala mu mu hu vha hu khou pfhi muthu a ḓe o ambara zwiambaro zwo no nga miṋwenda, dzi masheḓo, dzi tsindi, ndi zwithu zwine, ndi zwiambaro zwa sialala zwine u fanela u ṱuwa o ambara zwone not zwiambaro zwa zwazwino lini zwa nnyi na nnyi.

Muthu wa munna u ṱaluswa o ambara marukhu na na zwikipa kana dzi hembe, ndi zwine muthu wa munna a ṱaluswa ngazwo muthu wa mufumakadzi u ṱaluswa nga zwikete, muthu wa munna u ṱaluswa kana o ambara dzi tsindi, ndi dziṅwe zwa zwiambaro zwine muthu wa munna a ṱaluswa ngazwo.

Ndeme ya hone ndi ya uri muthu o ambara milinga na malungu u sumbedza u vha ṅanga kana moporofita. Ndi dziṅwe dza dzi nḓila dzine dza shumesa uri ndi mu dzi vha dzi khou mu ṱalusa uri hoyo ndi muthuḓe, ndi muthu wa u thusa vhathu, u vha a khou thusa vhathu nga nḓila ya tshi sialala kana ya tshi traditional ee. Ndi ndi iṅwe ya dzi nḓila dzine dza vha dzi nga kuambarele kune kwa sumbedzisa muthu ngayo, ndi vhona uri ndi yone nḓila ine, yone i vha i vhundeme hayo uri ri kone u ḓivha zwa uri hoyu ndi muthuḓe.

Nga ha Tshivenḓa ri tshi amba nga ha Tshivenḓa, mufumakadzi u fanela u vha o ambara miṅwenda kana o ambara sheḓo, ndi iṅwe nḓila ya u sumbedza uri ndi nḓila ine i sumbedza uri mufumakadzi o fana, mufumakadzi o maliwaho u tea ambara ngayo, u ambara ṅwenda kana sheḓo.

Ee ndi vhona kuambarele kwa muthu wa tshifumakadzi ku tshi kona u ṱalusa nḓila ine a tshila ngayo hu na vhathu vhane vha ambara nga nḓila yavho, nga nḓila i si yo ḓiṱhonifha kana vho ambara nga nḓila yo ṱangananaho ine ya sumbedza uri mufumakadzi uyo a sa, ha na mikhwa ha na, ha koni u ḓilonda ha ha o bva muṱani une ha ha ha ngo gudiswa mikhwa.

Ha kha iyo ndi ya sha ya ndi khou shavha u zwifha, mbudziso a thi ḓivhi zwine ya amba zwone mara ee, ndi vhona u nga hu na zwine ya amba zwone, hu na zwine ya sumbedza zwone miṅwe ya miṅwenda ya sumbedza ṱhonifho ya dovha ya sumbedza u anḓana ha shango ya dovha ya sumbedza vhuthihi, ya sumbedza mulalo, ee i na zwine ya amba zwone, ndi vhona uri i na zwine ya sumbedza zwone.

Ee i na zwine ya amba zwone nga maanḓa, i sumbedza uri muthu wa mufumakadzi a si shone, i vha i khou sumbedza uri a si shone nga muvhili wawe a ṱhonifhe muvhili wawe ngauri nga nḓila ine ya vha yo sumbe i ya kona u tou sumbedza uri hoyo mufumakadzi hoyu musidzana hoyu ha ngo, u khou gidimela zwithu u khou ṱavhanyedza zwithu, zwi amba uri u ḓo shona a vhuya a ḓivha tshithu u ḓo vha a khou shona, zwi amba uri a vhuya a ḓivha uri muthu wa mufumakadzi u aya nnḓuni na muthu wa munna u ḓo thoma shona nga, a hana u ambara sheḓo, sheḓo ḽi a kona u sumbedza uri musidzana uyo u khou ḓi vha musidzana si, ḽi ya amba.

Ee ndi vhona uri kuambarele kwa muthu ku na hu na zwine kwa amba zwone, ee i ya kona u sumbedza zwa uri oyu muthu ndi muthuḓe, oyu muthu u funesa zwithu zwifhio, oyu muthu o tou itisa hani, ndi muthuḓe. Kuambarele ku a kona u sumbedzisa uri hai hoyu muthu hoyu u khou tshila kutshilele ko tou itisa haniho, kutshilele kwawe ko kuna naa, kutshilele kwawe ko naka naa, uku kuambarele kuambarele ku a kona u sumbedza tshiṅwe na tshiṅwe.

Kha tshifhinga tsha kale zwo vha zwo zwavhuḓi u sia, wo ambara tshiambaro tsho no nga masheḓo nnḓa mara kha musala wa zwino nga nḓila ine ndi vho ri vho vhona uri a zwo ngo tsha vha zwo naka ngauri vhathu vho no ḓiḓowedza, vho no vha na na na na zwipfhi hune zwipfhi zwa hone zwi vha na u tama tama, zwi sia zwi songo tsha tou kuna zwavhuḓi, zwi sia zwi songo tsha sedzea zwavhuḓi, zwi vha zwi si tshavhuḓi zwi si tsha vha zwavhuḓi.

Vhuḓifari hovho vhu vha vhu songo tsha kuna ndi vhuḓifari, vha vha fhedza vha tshi vho tsikeledza vha, vha vho sala vha tshi vho ne, vhaṅwe vha ya ṋengwa vha vha sala vha si tsha u tou takalela zwavhuḓi vhunga, ngauri vha vhona u tshi khou ḓi ita ḓabaḓaba kana u tshi khou ḓi ita vavhi. Ndi hezwo zwiṅwe zwa zwithu zwine ndi vhona uri u ambara zwithu zwi no sia nnḓa, zwo no sia muvhili nnḓa zwi ḓo sala zwi songo tsha vha zwavhuḓi zwi sala zwi songo tsha kuna.

Ambara zwiambaro zwa miṅwenda, miṅwenda zwi sumbedza zwi a zwi sumbedza sialala ḽa Vhavenḓa, ku ṱhonifhele, ku ambarele. I amba na muvhalavha i vha i na mivhala . I a amba zwithu zwinzhi, zwi shumiswaho.

Ndi ḓi pfa ndo takala nga maanḓa uri sialala ḽa hshu ḽi khou ṱhonifhiwa, sialala ḽa hashu a ḽi ngo fa, ḽi kho ḓivha hone. Zwi dovha hafhu zwa takadza nga maanḓa uri ihi naa, sialala ḽa hashu ḽi kho ḓi dzhielwa nzhele. Ḽi khou ḓi ṱhonifhiwa nga maanḓa.

Ndi tshi lavhelesa vhuponi ha hashu ndi vhona, zwi tshi khou ḓivha zwa ndeme nga maanḓa, ngo uri vhunzhi ha vhathu vha shumisesa zwiambaro zwa sialala. Hu ambareswa zwiambaro zwa sialala, zwa sia zwi tshi khou sia uri zwiambaro zwa sialala zwi khou ḓi vhesa zwa ndeme, nga maanḓa kha vhupo hashu. Ende zwi vhonala zwi zwiambaro zwo ṋakaho, zwi ṱhompheyaho.

Ndi malabi, malabi a tshakatshaka, labi ḽo denyefhalaho. Ndi ḽone labi ḽine ḽa shumiseswa vhuponi hashu, ḽi kone u ri shumisa zwavhuḓi, ḽi a vhonala, ḽi a vha khwiṋe, ḽi a farea, ḽi vha ḽi ḽa vhuḓisa nga maanḓa.

Vhulungu vhu shuma u ita mu khare dza vhulungu, nga mabengele hezwi zwithu zwine ra vhea nṱha ha dzi ṱhoho. Zwa sumbedza uri musi ro ambara miṅwenda ri tea u ambara na, na khare ya vhulungu, yo itiwaho nga vhulungu ndi iṅwe ine, i ya vhu ita vhulungu, ya vhu sumbedzisa vhuḓi.

Ee, vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwa sia zwo fhambananaho. Vhaṅwe ri ambara tsindi, vhaṅwe vha ambara masheḓo, vhanwe ra ambara miṅwenda. Riṋe ra ambara dzi hembe dza miṅwenda, vhone vha ambara zwikete zwa miṅwenda. Dzo fhambana nga maanḓa, dzo fhambana nga maanḓa, zwo fhambanesa.

Ndi tshiṱori tsha siyalala vhufa hanga. Ndi vhufa hanga nṋe ndi vhu itani, nṋe sialala ḽa hashu ndi ḽi i sa nga fhi, ngeno ndo bebiwa ndi tshi aluwa fhasi ha vhurangaphanḓa, ha sialala. Sialala ḽa hashu, ri ḓi ṱongisa nga u ambara miṅwenda, zwi dzi sheḓo, dzi tsindi ra tshina mitambo nga u.

Zwiambaro zwa sialala zwi zwo vhulungwa zwavhuḓi, zwa vheiwa zwavhuḓi. Ra zwiambara nga tshifhinga tsha hone, nga ṅwedzi wa hone, ṅwedzi wa vhufa ri amba ṅwedzi wa, wa vhufa, ṅwedzi wa vhuḓi une muṅwe na muṅwe u ḓi ṱongisa nga zwiambaro zwa sialala ḽa hawe.

Tshifhinga tshe, nda vha ndi tshi ambara zwiambaro zwa sialala, ndo vha ndi tshi ḓiphiṋa vhukuma. Ndi tshi ita zwoṱhe, nda tshiṋa nga maanḓa, nda ḓi fara zwavhuḓisa, musi ndi tshi tshiṋa. Zwiambaro nda ḓi kukumusa vhukuma ndi tshi ḓi ṱongisa nga tshiambaro tsha hashu. Ndi tshi ḓi dzhiela nṱha, uri sialala ḽa hashu, a ḽi nga si to fa nṋe ndi hone.

Yo vha ṱuṱuwedza zwa nṱhesa, vha vho dzhie vha vho hangwesa sialala vha fokhasesa kha fesheni. Vha vho ḓiphina nga u ambara fesheni dza musalauno, zwa siya vha tshi vho hangwa sialala. Vha tshi vho to ḽi humbula nga ṅwedzi wa hone, nga ṅwedzi wa vhufa. Vha vho to ambara zwone nga ṅwedzi wa vhufa.

Vhaswa vha musalauno vha funesa zwiambaro zwa musalauno, vha sa a vha tsha funesa sialala. Vha ri sialala vha vha vha songo ambara, vha vha vho siya zwithu nnḓa. Zwino vha vhona uri sa musalauno, zwi nga zwo ri naki nyana, zwo zwi a vha fanela zwavhuḓi.

Kha musalauno zwiambaro zwo nonga miṋwenda. Vha vho to zwi rungelela kha zwiambaro zwa musalauno. Ndi ngazwo zwono, ndi ngazwo zwono ṱanganyiswa, vha vho ri zwi rungelela kha zwiambaro ine ni a wana, ri a renga dze hemmbe, vha ya vha rungelela miṅwenda yavho, kha zwiambaro hezwi zwa musalauno.

Mushumo wa khotsi muṱani ndi vhona u wa uri a vhone uri muṱani huna zwiḽiwa vhana vha khou ambara nga nḓila yo teaho. Honeha tshiṅwe na tshiṅwe tsho dzudzanyea muṱani.

Mushumo wa muṱani ndi u ṱhogomela. Ndi vhona uri ndi mme u fanela u vhona uri ho bikiwa. Ho kiḽiniwa tshiṅwe hafhu mukalaha wanga vha khou tshimbila vho ambara zwi ambaro zwo kuvhiwa. Tshiṅwe na tshiṅwe tsho dzulisea nga ngona ndi mushumo wa mme muṱani.

Ndi zwa uri muthu ha hwali zwanḓa nṱha ṱhoho. Na uri muthu a dzuli muṋangoni wa nnḓu zwi a ila. Ndi zwiṅwe zwithu zwine ndi ri wa lwa ri tshi zwi tenda ra dovha hafhu. Ra tenda uri hu na zwithu zwi nonga miphogoli kana dzi kaḽantoni yo munyangarambo. Ndi zwiṅwe zwithu zwine ra aluwa ri tshi zwi tenda uri zwi hone mara fhedzi vhaṅwe vhathu a vhatendi khazwo.

O fanela uvha o a na zwithu zwo zwo fanelaho a na tshinefu. Ha dovhe hafhu a na ana a na mahalwa kana maḓi o teaho o itela hoya u phasa hanefho. Ende a hu phasi muṅwe na muṅwe hu phasa khadzi ya muṱani.

Vha fanela u ḓivha ure ku ambarele ḓe sa muthu wa munna wa tshifumakadzini kana wa tshinnani nga sialala ndi fanela u ambarisa hani. Honeha ndi fanela u dzulisa hani u itela u ṱhonifha muvhili wanga a si mafhungo a u soko dzulisa zwiṅwevho.

Ri fanela u amba nga luambo lwashu a ri faneli u soko kho phaḓaladza luambo. Na maitele ashu a ri soko a sumbedza kana a u gudisa muthu muṅwe na muṅwe.

Ee ngauri vhunzhi ha vhathu vha zwino a ri tsha ṱoḓo u ḓiṱongisa nga luambo lwashu. A ri tsha kona u vho vhulunga hafho luambo lwashu so ri vho ṱanganyisa dzinyambo na dzinyambo. Zwa sia zwi tshi songo tsha vhulunga luambo lwashu zwino muthu ambe nga luambo lwawe lwa hayani. U itela uri lu vhulungee lu si ṱuwe mulomoni wawe.

Ya ndi dzhia vhilisa maḓi a u fhisa nda a shela kha mashonzha anga a vha a kho ṋokolowa. Hafhu nda thoma nda bika gwengwelele ḽanga nda tshetshelela nyala na maṱamaṱisi nda bika gwengwelele. Ubva hafho nda dzhia heḽi musi gwengwele langa ḽone ita nda dzhia heiḽa mashonzha anga nda nda panga bodoni nda twedza maḓi nyana. Nda tiba zwa gwagwama zwa gwagwamisana zwa gwagwamisana zwa gwagwamisana. Ubva hafho ndo no vhona uri mashonzha anga o vhibva a hone a muthotho wa hone wo linganela zwavhuḓi. Nda a kona u fula zwithu zwanga nda nda zwi fu.

Vhuponi ha hashu zwiḽiwa zwine ra ḓi bika ndi tshidzimba, ndi thophi ndi mikusule, ndi mabovhola na mirambo. Ndi zwiḽiwa zwa sialala zwine ri zwi ḽa luṅwe. Dzi phonḓa dzi nḓuhu ndi zwiḽiwa zwashu zwa sialala zwine ra zwi bika vhuponi hashu.

Magulu ri a bikisa hezwi ri a tshetshekana a vha zwipiḓa zwavhuḓi zwo linganelaho. Ra a panga bodoni ra shela maḓi ra khuṱhedza mulilo wa zwa vholomisana a vholomisana a vholomisana. U bva hafho maḓi ono xelela ra thetshele uri naa gulu ḽanga ḽo vhibva naa ḽavha ḽi songo vhibva. Ra shela maṅwe maḓi ḽa vholomisana ḽa vholomisana. U bva hafho a ra ra ra ita muthotho muṱuku wavhuḓi wo linganelaho ra shela muṋo na mini zwoṱhe ra ḽi itelela ra ita muthotho wa vhuḓi.